Ukunakekelwa kwabesifazane abakhulelwe. Kungathuthukiswa yizibhedlela zikahulumeni ngendlela yokuthi, kube khona izifundo ze-antenatal. Bafundise ngokubaluleka kokudla, ukudla okunempilo nokugonywa, nokuhamba isibhedlela njalo ngesikhathi obekelwe sona. Bafundiswe ukuziphatha ngendlela, ngesikhathi umuntu wesifazane ekhulelwe.

Abantu abakhubazekile bayay'dinga iy'nsiza. Izinsiza zingabasiza ukuze bakhone ukuphila nokuthi bangaziboni behlukile kakhulu kunabanye. Izindawo zifanele ukuba zibe nazo izinsiza zokusiza abantu abakhubazekile. Njengezitolo nezindawo zikahulumeni, nezindawo zangasese, nezindawo zokudlela. Bese kubekwa uphawu obondweni, izinto ezifana nama-lift. Kufanele kube khona ezindaweni nezinsiza zokusiza abantu abangaboni. Kufanele zibe khona ezindaweni njengamachashazi avame ukutholakala emabhodleleni ukusiza abantu abangaboni ukuthi bafunde ukuthi yini le abayiphetheyo.

Ukuhlola imithi engombombayi, umnyango wempilo kufanele uqwashise abantu ngokuthi ubafundise ukuthi ihlolwa kanjani imithi engombombayi. Abantu batshelwe ukuthi kufanele bathenge imithi kosokhemisi abathembekile. Abantu futhi kufanele bafundiswe ngokuthi bakwazi ukuthintana nezimboni noma izinkampani ezikhiqiza imithi. Ukuqinisekisa ukuthi le mithi abayithengile noma le mithi abayisebenzisayo yenziwe kulezi zinkampani ezithembekileyo yini na.

Ukushoda kwabasebenzi bezempilo kuyinkinga kakhulu kuyo yonke imikhakha yezempilo. Unesi oyedwa ubhekana nabantu abaningi ukudlula amandla akhe. Abantu bafanele bakhone ukuthola izinto zokuvimbela inzalo ngesikhathi abazifuna ngaso. Ukuze kugwemeke ukukhulelwa okungalindelekile. Uma abantu bekhulelwa bengahlelanga Kungenzeka ukuthi kube nokulahlwa kwabantwana, ukulahlwa kwezingane nokukhishwa kwezisu. Futhi ukushoda konesi kwenza abanye onesi bangasawujabuleli umsebenzi wonesi bagcine beyofuna imisebenzi kwamanye amazwe.

Yebo, lukhona ushintsho uhulumeni alwenzayo uma kuza ekunakekeleni kweziguli esezikhulile ezihlala emakhaya azo. Mina umama wami wayegula, unesi wayefika njalo ezomcwaninga, emcwaningela ekhaya. Bese eyambhalela imithi le ekufaneke ayithole, sihambe siyoyilanda esibhedlela noma ekilinikhi.

Izithiyo ezingaba khona ukuthi umuntu angazithola esegula kakhulu aze agcine eseshona.

Kukhona ongenzanga umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Mina kuyangikhathaza ukuthi kuzophela isitokwe kukhona abantu abasebenza ngoku-oda isitokwe. Mhlambe yilaba basemtholampilo noma yibona kanye abakhiqiza ama-ARV or imishanguzo, yibo abangawenzanga umsebenzi wokukhiqiza ngokwanele kusasenesikhathi. Khona nje ongawenzanga umsebenzi wakhe kahle. Kufaneke kubhekwe ukuthi ubani ongawenzanga umsebenzi wakhe kahle then kuthathwe izinyathelo.

Ukungafiki kwe-ambulensi ngesikhathi, kungabangela ukushoda kwama ambulensi. Ukungenziwa komsebenzi kahle kwenza ukuletha kwezidingo kubantu kungafinyeleli. Kufanele kwenziwe uphenyo kutholakale unobangela wokungafiki kwe-ambulensi ngesikhathi. Bese kulungiswa amaphutha onke adale ukuthi bahluleke ukusindisa impilo yomuntu.

Abaholi bendabuko, amasonto ney'kolo, bangasiza ngokuthi bafundise abantu ukuhlonipha abantu abakhubazekile. Batshele abantu ukubaluleka kokuthandana nokungacwasani. Abantu badinga ukwazi ukubaluleka komunye umuntu ey'mpilweni zethu.

Ukuhlela umndeni, umsebenzi wabo bobabili abangena ebudlelwaneni bocansi. Siphila esikhathini lapho impilo ibiza khona. Uma singazinakekeli ngokuhlela imindeni sizozithola sinezingane eziningi esingakhoni ukuzondla, sizikhulise ngendlela enhle esifuna ngayo. Amadoda kubalulekile abambe iqhaza ekuhleleni kwemindeni. Kukhulunyiswane ngohlelo lokuhlela umndeni.

Odokotela, bangasiza abazali baqonde ukuthi, abantu abasokile amathuba mancane okuthola izifo. Izinzuzo zokusoka kwenza ukuba kube lula ukuthi osokile akhone ukugeza indawo yakhe yangasese. Kwenza kungabi lula futhi ukuthola izifo, njengesifo somdlavuza nezifo socansi ezithathelanayo. Izingozi, ukungalapheki, ukopha, ukuthola izifo ezifana ne-infection. Abazali kufanele bakwazi ukunakekela umuntu obuya ekusokeni. Odokotela kufanele baqikelele ukwenza umsebenzi wabo ngendlela engeke imshiye elimele osokayo noma ngabe .